Mzala, ngoba ufuna ukuthenga imoto eyisekeni kuzodingeka mhlawumbe uthole imali elinganiselwa ku-sixty thousand, ngoba u-sixty thousand ungakusiza ekutheni uthole isekeni eliphilayo. Ngaleli sekeni, uzokhona ukuthi ukwazi ukwenza zonke izidingo zakho. Ngemboleko mali yasebhange ka-sixty thousand, ungakhokha mhlawumbe imali elinganiselwa ku-two thousand landi njalo ngenyanga, ngoba-ke usebenza njengonogada, uhola imali elinganiselwa ku-eight thousand, u-two thousand lona-ke iwona ongawukhona ukukhokha ngenyanga.

Umshwalense wokuphila ubaluleke kakhulu ngoba uma ungasekho kwabaphilayo, basala besizakale bekwazi ukuphila impilo abebevela beyiphila kanye nawe ubasebenzela. Lokho-ke kusiza ukuthi umshwalense lo wokuphila ukulekelele ekuthenini uma ungasekho wena basale abantwana bondleka.

Mngani wami, uma ufuna ukuboleka imali ebhange okuyi-personal loan, uzodinga umazisi wakho, udinge isifakaziso sokuthi uyasebenza, kanjalo futhi udinge nencwadi yalapho ohlala khona ukuze babe nesiqiniseko ebhange ukuthi uhlala lapho ngempela. Uzobe useke usuhambisa le zinto ebhange, bese bebheka-ke ngesimo sakho sezokukhokha ukuthi ngabe ufanelwe yini ukuthi unikezwe leso sikweletu noma leyo personal loan oyifunayo.

Kubaluleke kakhulu ukwazi amaphuzu akho uma ufaka isikweletu sekhadi, ngoba kulokhu kuzokusiza ekutheni ukhokhe intela encane kakhulu uma usukhokhela isikweletu lesi osithathayo. Angithi-ke uma amaphuzu akho ekahle, noma emaningi, nikanjalo nenzalo yakhe iba imali encane, kwazise phela ukhokha kahle, futhi awusiyo ingozi ekukhokheni.

Ukuba nomshwalense wokungcwaba kusiza kakhulu ekuthenini uma usushonelwe, ungabi nengcindezi phela. Lokho-ke kwenza ukuthi noma ulindile, ulindele isikhathi lesi se-waiting period noma sokulindela ukuthi umshwalense wakho uvuthwe, kwenza lokhu ukuthi ungabi nalo . Ube nalo isasasa lokukhokha, okuzogcina ukuthi ukwazi ukubeka umasingcwabisane, ngoba uyabazi ubunzima obhekana nabo uma kuwukuba kushone ilunga lakho lomndeni ungenawo umshwalense.

Inzalo okumele uyikhokhe ivamise ukuba nkulu uma uyithatha imali kumashonisa. Omashonisa-ke bakhanda inzuzo ngenyanga, okungafani namabhange ngoba amabhange avamise ukubolekisa, kepha abukela ekukhandeni inzuzo ngonyaka. Lokhu kwenza ukuthi omashonisa imali yabo ibe nkulu kakhulu, okwenza kube nzima kwesinye isikhathi ukuphuma uma usungenile kumashonisa.

Iy'nkampani zebushwalense-ke ziye iy'ngafani. Enye inkampani iyakunikeza iy'nhlelo zonke zemngcwabo, enye inkampani bese ingakuniki, ikunikeze imali kuphela. Lokwehluka-ke kwezinkampani kuye kusize ekuthenini ukwazi ukuqonda ukuthi ngabe uma unenkampani ethize, uma enginika izimfanelo kuphela ngabe imali ngizoba neyaneleni yokuthi ngiqhube izidingo zomngcwabo noma izidingo zomsebenzi lo wokuhamba komuntu. Bese kuba ezinye iy'nkampani-ke ezikunikeza ehlinzeka ngemshwalense yempilo. Ziphinde ezinye zikuhlinzeke ngomshwalense wempilo lapho khona amagazi awathathwa, ezinye zithi amagazi azothathwa. Lokho-ke kuye kugcine sekuyingozi uma uphikile emibuzweni yabo ngoba ekugcineni uzongakhokhelwa.

Umakhelwane wami kungamele ngimuqinisekise ukuthi ukuba nomshwalense wemoto kubaluleke kakhulu. Kwazise phela noma ngabe ulimaze imoto yomuntu, umshwalense usuke uzokhokha, ngoba phela kwesinye isikhathi akusho ukuthi uma kulimale eyakho imoto kuphela nayo yaphinde yalimaza neyomunye umuntu, wena ukhanda eyakho, naye akhande eyakhe. Lokho kusho ukuthi wena onephutha kumele uyikhande phela lezo moto zombili. Lokhu-ke kwenza ukuthi kube nomshwalense wemoto ukwazi ukukuvikela ekutheni ungabi nazo iy'kweletu ey'ngalindelekile zokukhandwa kwemoto yakho, noma eyomunye umuntu omulimazile.

Amadokhumenti adingekayo ukuze uvule ikhadi noma i-credit card, kuba yiyo phela umazisi ohamba phambili. Kube yincwadi yendawo ohlala kuyo. Kube izincwadi zebhenki lapho ohola khona, kwazise phela ukuze baqinisekise ukuthi ngabe uzokwanelwa yinani elingakanani lesikweletu sekhadi.